Yebo, kubaluleke kakhulu ukuba umuntu omusha kumele abe nethonya elihle kukakhulukazi ebantwini abasebasha ababonela kuyena ngoba, isizwe sethu, ishwa lethu liyalahleka kakhulu ngabantu ababonela kibo bayenze okubi. Yingakho kufanele ukuba umuntu omusha onabalandeli azazi iy'ndaba zakhe futhi akwazi ukuthi abalandeli bakhe ubabonisa kanjani indlela, ukuze kuzoba nenqubekela phambili. Okuhle kusezandleni zentsha.

Umdlalo engiwuthanda kakhulu, igalofu, yingoba igalofu nje likufundisa ukwazi ukumeda, ushaye ngqo embobeni futhi awugijimi, awudinwa, ushaya nje ibhola kuphela. ukhone futhi ukuthi uwazi indlela okumele uqondise izinto ngayo ngokwe bhola legalofu. Yingakho ngilithanda kakhulu igalofu.

Icofwa uma loyo muntu angaboni ukuba loku akuyenzayo, kunabantu abamthatha ividiyo, kanti futhi uma ungazi wena ukuthi ume nabantu abanjani, bayaqala barikhode, barikhode i-video yalento wena oyenzayo, bese bayithatha-ke bayithumela ezinkundleni zokuxhumana. Yilapho-ke wena uvela khona uyenza okubi noma uvelelwa isimo esingasi sihle, ilapho i-vdeo, ividiyo ithathwa khona ifakwe ey'nkundleni zokuqhumana.